Isizathu sokuqala esibangela ukuba abafundi bebanga leshumi elinesibini bangasikhethi isifundo sezolimo, ndicinga ukuba kukunqongophala kwabahlohli okanye ootitshala abahlohla ngesi sifundo abazawukwazi ukunika inkcazelo ethe vetshe kubafundi nangakumbi ngesi sifundo. Unobangela wesibini kukunqongophala kwemisebenzi xa sele begqibile ukufunda ngesi sifundo emva kwedyunivesithi. Kwanabo abafuna ukuziqalela amashishini, inkxasomali okanye yezinto abazidingayo ukuqala ulimo lunqongophele kakhulu kweli laseMzantsi.

Ezona zityalo endicinga ukuba zingamelana nokungafumani amanzi amaninzi ngumbona, iimbotyi, ixoxo, ikhala, kwakunye nezinye ke ezikwaziyo ukumelana nokungafumani amanzi amaninzi.

Ndicinga uba xa benocedwa ngokunikwa iiteletele zokuqala, zilungiselele ukulima amasimi lawo, abe kwimeko yokuba alinywe neegadi ezo. Ze bongiwe nangezithole zokuqala loo nto bafuna ukuyilima, kungangcono kakhulu. Ngoba ngoku azisekho iinkabi ezi kwakulinywa ngazo ngaphambilini. Yonke loo nto ibangela uba umhlaba ungakulungeli uba ulinywe, unokhula olukhulu. Ngoko ke iiteletele zokulima kunye nezithole kunganceda kakhulu ezilalini kubuyiselwe amasimi neegadi.

Xa ndinokuzinxulumanisa nabavelisi beewayini esebephumelele, ndifumane kabanzi ngokuqala iwayini neendlela eziphuhlisa iwayini ezingezinye ukuba ziintoni ezidingekayo, zeziphi iziqhamo ezifunekayo. Ukuze iwayini igqibelele, ziintoni ekufuneka ndizenzele. Ngokwenjenjalo ndawukwazi ukulima ezo ziqhamo nyaka na nyaka, ndifumane nezixhobo zokuyivelisa. Ngokwenza ngolo hlobo ndicinga uba ndinganguye umvelisi wewayini ophumeleleyo kwindawo endihlala kuyo.

Ndicinga ukuba amafama angekho sesikweni ayayidinga imfundo esesikweni ngenxa yokuba okokuqala, funeka bazane neentlobo zokuthintela izinto ezingekenzeki ekuchitheni ifama yabo. Ewe, ngoku banalo ulwazi ekuveliseni nasekuphuhliseni amasimi okanye ifama yabo ukuze iphumelele kodwa kubakho imicelimngeni efana notshintsho lweklayimethi. Ngoko ke kufuneka bazane nezinto abayawuthi bazenze ukulwa eso siganeko siyawuthi sifike ngelo xesha.

Kuninzi ngokubhekiselele kumhlaba eMzantsi Afrika ngobunini. Bambi bayazithathela, bambi bayawuthengiselwa, bambi bawusebenzisa ungahlolwanga, nto leyo eyawukuba ngumcelimngeni kwiminyaka ezayo. Umhlaba asisawusebenzisi ukuphuhlisa ezolimo, siwusebenzisa ekwakheni izindlu, nto leyo ebangela ukuba sithathe nawuphi na umhlaba, nongakulungelanga ulwakhiwo lwezindlu ubufanele mhlawumbi izityalo okanye ezinye iimveliso. Kuba sizithathela, asisayifumani ingxelo ngalo mhlaba siwusebenzisayo.

Mlingane wam weshishini, ndiceba ukuba siqale uphuhliso kajongilanga kuba ujongilanga lo okanye ioyile umgangatho wayo wemfuno uphezulu kwaye usexabisweni eliphezulu eluntwini. Xa sinothi siqale olu shishino lwayo singafumana izigidi, singazuza ngakumbi ngaphezu koku besikuzuza ngenxa yento yokuba ifunwa kakhulu ngabantu, ikwimfuno ephezulu kakhulu kuMzantsi Afrika jikelele.

Batshana, molweni ndiyivuleka, ndiyivuyela kakhulu into yoba nizondincedisa kwiibhokhwe nize kwiiholide futhi. Ndicela zeniqaphele batshana bam, ibhokhwe ayiqhiwulwa ngaphambili, uyiza ecaleni okanye uyize ngasemva. Qaphela okokuba iyahlaba ngeempondo zayo kwaye iyakhaba nangale milenze ingasemva. Loo nto ithi ke batshana, ifuna . Uyayiqubula, uyibambe imilenze le ingasemva, bophelela ongasemva nongaphambili. Xa uyisenga kanti naxa uyiqhiwula uyivela ngasemva. Enkosini batshana.

Abantu abanintsi basezilalini balahlekelwa lusapho, abazali oomakhulu, izihlobo nezalamane zabo ezangcwatyelwa kwezo ndawo abagqxothwa kuyo befudulwa, kuthathwa imihlaba. Nto leyo ebenza kube nzima ngelinye ixesha ukunxibelelana nabantu abaphantsi ngoba bambi bafuna ukulandwa, bambi bafuna ukwenzelwa imicimbi. Loo nto yenze kube nzima ukuba bafikelele kuloo mathambo kwabo bantu bakudala abashiyeka kuloo mihlaba eyaxuthwayo.

Esona siqhamo ndakhe ndava kuthiwa sikhula kakuhle kakhulu eKapa sisiqhamo igreyiphu, sisiqhamo ipere. Unobangela woba zikhule kakuhle ezi ziqhamo yinto yokokuba ngaba, ndicinga uba yinto yokokuba ngabana zifumana amanzi oneleyo nje, zifumana nomphunga wolwandle. Ngoko ke akude azide zome zikrwaqele.

Kwelam ikhaya itswele silisebenzisa kakhulu xa sipheka inyama, imifuno nezinye ke izinto esiye sithi sizipheke ekudibaniseleni kuloo nto siyiphekileyo efana nepapa, irayisi, nezinye ke nezinye. Uyalithatha ke itswele ulinqunqe libe ziipisi ezincinanana, wandule ugalele embizeni. Litshintsha kakhulu incasa, litshintsha ivumba lokutya kwaye litshintsha nombala wokutya. Siyawathatha namagqabi la luhlaza siwafake ekutyeni, zitshintshe umbala, nukise kamnandi, zitshintshe incasa.